Go fetolela dijalo ke mokgwa wa temo o o thusang go lwantsha diphetogo tsa tlelaemete, go tokafatsa mmu le go oketsa tshimologo ya dijalo ka go fapa-fapatsa dijalo jaaka dinawa le mabele. Balemi ba fokotsa malwetse ba tokafatsa menontsha ya mmu mme ba boloka madi, ka go dirisa diokobatsi tse di kwa tlase. Ke tsela e e botlhale ya temo e e tswelelang pele.

Rooibos e simolola ka peo e e jalwang ka kgwedi ya Ferikgong kgotsa Mopitlwe. Peo e tlhomiwa mo dipitsaneng go fitlhelela e mela, fa e setse e godile e jalwa mo tshimong. E jalwa mo lefatsheng le le omileng le le senang metsi a mantsi, morago ga kgwedi tse eighteen, dimela di a kotulwa, di phatlhiwa mme di tlogelwa go fola le go poswa ka letsatsi. Ke gone ga e fetoga mmala o mofefo o motsho, fa e omeletse e bidiwa rooibos e tsentswe mo dipakaneng mme re e gotetsa jaaka teye. E na le monko o o monate, ga ena caffeine ebile e na le molemo e mentsi.

Temo ya diphologolo e lebana le dikgwetlho tse di jaaka go tlhoka mafelo a a lekaneng, tlhokomelo ya diphologolo ka tsogo le ditlhare tse di turang. Gona le kgwetlho ya mmaraka o sa tswang go gola mmogo le phetogo ya maemo a bosa. Le fa go ntse jalo gona le ditšhono tse digolo go akaretsa thekenoloji ya go tlhokomela diphologolo, mmaraka wa ditšhaba le kgolo ya kgwebo ya nama le maši. Go tlhokega borai, thuto le pabalesego ya tikologo go tokafatsa temo ya diphologolo.

Kgolo ya thekenoloji e tlisitse diphetogo tse dikgolo mo temothuong le mo kgwebong ya maungo. Gone jaanong balemi ba dirisa di diriswa tsa sejwalejwale jaaka di-drone, di-sensara le di-khomputara go oketsa tshimo ya bone le go bona maungo a mantle. Thekenoloji e thusa le mo kgwebong ka go nolofatsa kgwebo ya maungo, ka di-platfom-o tsa mafaratlhatlha tse di dirang gore bareki le batlhagisi ba kgone go buisana ka bonako, seno se oketsa letseno mme sa fokotsa ditshenyegelo.

Thekenoloji e ka nna le seabe se segolo mo go tokafatseng tsela e go ntshiwang letlalo la diphologolo ka gona. Ka go dirisa metšhine ya sejwalejwale go ka tokafatsa kotsi mo diphologolong le go tokafatsa boleng jwa letlalo. Gape thekenoloji e ka thusa mo tlhokomelong ya tikologo, le go oketsa botswerere jwa tiriso ya letlalo.

Rooibos-e jaanong e dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, mo dijong e okediwa mo metsing, dinkgwaneng le di-smoothie. Moditlolong tsa go intlafatsa e dirisiwa mo ditlolong le di-mask-e tsa sefatlhego ka ntlha ya ditlamorago tsa yone tse di siameng.

Ee thekenoloji e ka fetola thata tsela e re dirisanang le diphologolo ka yona. Dithulaganyo tse di itirisang di ka fokotsa botlhoko mo di phologolong fa di tlhabiwa, mme di ka tlisa tiriso ya botswerere mo dipatlisisong le tlhokomelong ya botsogo jwa tsone. Gape di ka thusa go boloka nako le go netefatsa gore diphologolo di tlhokomelwa sentle ka di nako tsotlhe.

Go rua dintšhe go tla le dikgwetlho tse di kgethegileng. Dintšhe di tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng, segolo bogolo ga go ntshiwa nama, letlalo le mafofa. Go farologane le diphologolo tse dingwe ka gore dintšhe di ka nna kotsi mo bathong, le gore tlhokomelo ya tsona e batlana le bokgoni bo bo oketsegileng.

Mefuta ya dijalo tse o ka di fitlhelang kwa nageng, ke mokgwapa moretlwa le moremogolo. Mokgwapa o fitlhelwa thata mo nageng o gola ka bo one. Moretlwa le moremogolo bone ba jalwa ke batho mo dipolaseng kgotsa mo merakeng.

Ke akanya gore go bolaya diphologolo, ke sengwe se se tshwanetseng go dirwa ka tlhokomelo e kgolo. Fa go tlhokega jaaka mo maemong a dijo re ka dira jalo ka tsela e e bontshang botho, re sa di utlwisi botlhoko go feta tlhokafalo, re di tlhokomela sentle pele le morago ga tlhabo.

A ka simolola ka dijalo tse di jwalwang bonolo jaaka morogo, dinawa le leteisi. Tsone dijalo tse di batla tlhokomelo e nnye gape di gola ka bonako. Di jalega sentle mo nakong ya selemo le mariga fa pula e leng ke moo di humang ka bonako.

Merogo ena le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho, ka gonne e tletse dikotla tse di thusang mmele go itshireletsa le go dira sentle. Di na le di-vitamin-i le fibre tse di thusang mmele go fokotsa kotsi ya malwetse a a tshwanang le cholesterol-o e e kwa godimo le bolwetse jwa pelo. Go tsenya merogo mo dijong tse di nang le dikotla o ka apaya le nama kgotsa stew go dira dijo tse di feleletseng ebile di na le botsogo.

Thekenoloji e ka nna le seabe se segolo mo go tokafatseng boitekanelo le pabalesego mo tlhokomelong ya polase. Sekai, e ka thusa ka go tlhokomela diphologolo ka di diriswa tse di lebelelang botsogo jwa tsone jaaka di-censor-a le di-camera, ebile e ka thusa go laola dijo, metsi le bolwetse, mme e fokotsa di tiragalo tsa dikotsi mo badiring, ka jalo thekenoloji e tlisa pabalesego le botsogo jo bo tseneletseng mo dipolaseng.

Mosola wa temothuo ke go thusa batho ka dijo go tokafatsa matshelo a bone le go tshegetsa itsholelo ya naga. Thekenoloji jaaka tiriso tsa megala di ka dirisiwa go ruta balemi ka mekgwa e mentle ya temo, go rekisa dijalo ka bonako le go bona tshedimosetso ya mmaraka. Ebile e ka ba nolofaletsa go ikgolaganya le bareki le mebaraka ya lefatshe ka bophara.

Dinotshe di na le seabe se se botlhokwa mo go jaleng mmodulwa, ka gonne di thusa dijalo go thunya le go ungwa ka katlego. Barui ba dinotshe ba itemogela dikgwetlho tse di jaaka bolwetsi jwa dinotshe, diphetogo tsa bosa le tlhokego ya mafelo a a babalesegileng. Le fa go ntse jalo go atolosa mekgwa ya go rua dinotshe go ka oketsa thobo ya dijalo go thusa tikologo le go godisa itsholelo ya balemi.

Ditlhagiso tsa wool-u le matsela mo temothung di na le mosola o mo golo. Wool-u e ka dirisiwa go dira diaparo fa masela one a ka dirisiwa go bofelela dijo gore di bolokege. Di diriswa tseno di oketsa boleng jwa dithoto, di tshegetsa kgwebo tse di nnye mme di thusa balemi go dira letseno.